Ukuhamba ngebhasi ebusuku kuye kuxhomekeke ukuba yeyiphi ibhasi leyo uyisebenzisayo kuba ezinye ziyakwazi ukungabi nazo ezinye izinto ezifana negumbi elincinci langasese okanye umabonakude okanye ke i-heater. Ezinye iibhasi ezifana nooGrey ziba nawo amagumbi angasese noomabonakude kwaye nalapha endleleni unikwe izinto onothi uzitye xa uziva ulambile ziphinde zibe nobushushu ungagodoli ebusuku nxa usebenzisa zona.

Ezona zonto zimnandi ngalo msebenzi kukuba amaxesha amaninzi uhlala usendleleni, loo nto ke iyakwazi ukusinciphisa isitresi xa usemva kweviri. Uye ke ubone iindawo ngeendawo ezintsha rhoqo. So iyaluphuhlisa ulwazi lwakho ngeendawo ezikhoyo elizweni, imali ke xa usebenza kulo msebenzi iye ithande ukuthi xhaxhe. Uye wamkele imali entle loo nto ikwazi ukunceda ukuba ukwazi ukuzinakekela wena nosapho lwakho.

Iindlela zasezilalini ziyathanda ukuba nezigingqi nemingxunya. Imoto ke incinci iye ithande ungaphakami kakhulu loo nto iyenze ukuba xa ihamba ezilalini ibetheke apha ngaphantsi ke loo nto inodala umonakalo kwiinto ezininzi emotweni encinci. Njengokumoshakala kwe-exhaust ngaphantsi okanye ke amaviri lawo emoto encinci angamoshakala okanye agqabhuke kuba iindlela zasezilalini azikho kumgangatho ofanelekileyo.

Ndingathi ndisobona ukuba ingathi ayizulenza ixesha namhlanje ndikhawuleze ndijonge ezinye iindlela zokuphangela okanye zothutho ezinjengooUber ukuba angayimalini ukundithatha ayondibeka kule ndawo ndiya kuyo. Okanye ndikhawuleze kwangoko ndisenethuba ndihambe ndiyohayikha kwindawo ekuhayikhwa kuyo. Kuba kaloku ibhasi leyo ingathi izawundichana namhlanje. Okanye ndifowunele umntu endimaziyo ohlala kufuphi ndithi makandilayishe ndawuske ndimbhatale imali leyo ayifunayo.